Izimiso eyisemqoka zokuvikela abathengi ukuvimbela ukulimala, lokho-ke ukuvikelwa kwabathengi kusiza ukuvimbela ukulimala ngokomzimba kwezezimali, noma noma ngokomzwelo kubantu okubangelwa ubuchwepheshe obusafufusa. Okwesibili, ukukhuthaza ukubeka izinto obala nokuziphendulela imithetho nemithetho nqubo lokuvikela abathengi ikhuthaza ukubeka izinto obala nokuziphendulela phakathi kwamabhizinisi, iqinisekisa ukuthi ahlinzekwa ngolwazi olucacile mayelana nemikhiqizo namasevisi awo.

Thuthukisa i-router yakho, amazinga amasha ongawasebenzisa, thuthukisa kumzila osekela amazinga. Akamumva e-Wi-Fi njenge-Wi-Fi six, noma i-Wi-Fi six E enikeza ukusebenza okungcono ezindaweni eziminyene. Number two, izingxenyekazi zekhompuyutha ezithuthukisiwe. Faka imali kumzila onezingxenyekazi ze-computer ezinamandla kakhulu njenge-processor esheshayo, inkumbulo eyengeziwe ngezimpondo ezingcono, thuthukisa inethiwekhi yakho.

Ngangenze iphutha lokuthi kufike izihlobo ngay'xhumisa kwi-Wi-Fi yami idatha lami. Kanti bazolisebenzisa ngendlela mina engingalisebenzisi ngayo yokulisheshisa, bavule amavidiyo kakhulu. Kanti mina angikwenzi lokho lashesha laphela-ke koda into engayenza-ke esimweni sayo esinjengaleso, kwangiphoqa ukuthi ngiyestolo ngiyothenga idatha, ngasebenzise lona.

Kuba nezinkundla namabhodi ezingxoxo izikhali ezinekelwe zabalandeli ukuze baxoxe ngamaciko abawathandayo, izinhlobo nezihloko ezihlobelene nomculo. Masekuba amaqembu omphakathi, amapulathifomu adala amaqembu asekelwe kuzintshisekelo ezabiwe okuvumela abalandeli ukuthi baxhume, babelane futhi bahlanganyele.

Izinto zokusebenza kwe-telemedicine okokuqala ukubhaliswa kwesiguli, iziguli zibhalisela izinsiza ze-telemedicine nge webhusayithi uhlelo lokusebenza noma ucingo.

Izinhlelo zokusebenza zemfundo ziyakusekela ukufunda, uma kungaba khona lezi zindlela ukufunda ngomuntu siqu, ukufunda okuguquguqukayo, izinhlelo zokusebenza zemfundo zingalungisa ofuna izinga lokuqukethwe kwazo nobunzima ukuze zifane nezidingo zomfundi ngamunye, amakhono nezitayela zokufunda.

Igama la maphakheji eyokuqala i-CineMagic noma izimangaliso eziphilayo two, okuqukethwe iqoqo lamafilimu amafushane opopayi ayishumi kuya kumashumi amabili noma ama-cinema, imizuzu emibili kuya kwemihlanu ubude isu la maphakheji amanani akhona intengo yephakeji. Nikeza yonke iphakheji ngenani elehlisiwe i-ISB , hundred dollars kuya ku-two hundred dollars ngonyaka.

Qiniseka ubuqiniso be nethiwekhi, okokuqala hlola ngesikhungo, qiniseka igama le nethiwekhi. Open bracket SSID close bracket nabasebenzi besikhungo noma abaphathi ukuze uqinisekise ukuthi uxhuma ku-nethiwekhi yabo esemthethweni. Okwesibili, bheka izimpawu ezisemthethweni izikhungo eziningi zibonisa izimpawu ezobonisa igama lazo elisemthethweni le nethiwekhi kwi-Wi-Fi.

Ezindabeni ezethembekile zaseNingizimu Afrika, ngingancoma imithombo elandelayo. I-News Twenty-four, i-Mail and Guardian i-Daily Maverick, i-Sowetan Live le mithombo ithenjwa ngobuqotho, injongo, ukusakazwa okuphelele, ubukhona obuqinisekile ku-inthanethi buqinile futhi.

Isizathu sokuthenga amaphephandaba anjenge Langa namanye anezindaba zasendaweni nezibuyekezo, ezokuzijabulisa nezemidlalo, izingcezu zombono nokuhlela. Lokho abafundi abangakuthola kuwusizo ilokhu, ukuhlala unolwazi, imibono eyahlukene, ukusebenzelana komphakathi.